Dibaka tsena, ke tsa temo ya di toropong. Haholoholo bakeng sa ho batla le ho lema dimela tse jowang. Morero ke ho fetola dibaka tse senang batho, kapa dibaka tse sa sebedisweng hantle ka hara ditoropo. Hore ebe dirapa tse behang ditholwana. Mokgwa ona, hao fane fela ka dihlahiswa tse ntjha ho baahi ba ditoropong. Empa hape o thusa ho ntjhafatsa dibaka tsa boahelani. Ho kgothaletsa botsitso, le ho kgothaletsa dikamano tsa setjhaba. Ka ho shebana le dimela tse jowang, masimo ana a ka sebetsa e le mohlodi o bohlokwa ho baahi ba moo. Ho fana ka monyetla wa ho fumana dijo tse nang le phepo e ntle. Le ho hlahisa tjhelete ka temo e nyane. Ke mokgwa wa boqapi wa ho ntjhafatsa dibaka tsa ditoropo. Ho etsa hore di kgabe ka ditlhahiso tsa dijo.

Jwaloka sehwai. Ke nka tshoso ya maqhubu a motjheso, e le ya bohlokwa haholo. Ho fokotsa ditlamorao tsa motjheso o fetelletseng polasing ya ka. Ke na le ditsamaiso tse mmalwa tse teng. Taba ya pele, ke shebisisa bolepi ba lehodimo ka hloko ho lebella leqhubu la motjheso le haufi. Hang ha ke fumana temoso, ke kenya tshebetsong leano la rona la taolo ya motjheso. Bakeng sa mehlape ya rona. Re etsa bonnete ba ho fumana metsi a mangata a hlwekileng, a phodileng ka dinako tsohle. Re boetse re fana ka dibaka tse nang le moriti e bang ke ka tlhaho kapa ka di-shades tse kentsweng ho di sireletsa letsatsi le di tobileng. Ho feta moo, re fetola dinako tsa ho fepa diphoofolo re shebile hore ho tjhesa ha kae letsatsing leo. Ho sireletsa dijalo tsa rona, re sebedisa mekgwa waho nesetsa ka hose pipe ho boloka metsi. Re boetse re sebedisa lesela le moriti kapa mefuta e meng ho fokotsa kgatello ya motjheso.

Motswalle. Ho se tshwane ha tatso pakeng tsa meroho e rekwang ka lebenkeleng le ya lapeng. Ke ntho e nnileng ya makatsa batho ba bangata. Le hoja meroho e rekwang lebenkeleng, e ka nna ya shebahala e kgahleha, ebile e le fresh. Hangata e wela ho latela tatso le sebopeho. Sena se bakwa haholo ke taba ya hore, dihlahiswa tsa kgwebo ha ngata di lengwa ho totobatsa ponahalong. Sethala sa bophelo le tjhai ho fapana le tatso. Ka lehlakoreng le leng, meroho ya lapeng, e leng wa ka lerato le tlhokomelo. Mme hangata, e kotula tlhohong ya botjha.

Jwalo ka moemedi wa mmuso lekaleng la temo. Ke thabetse ho hlahisa mananeo a rona a felletseng, a ho tshehetsa balimi le batho ba labalabelang temo. Boikitlahetso ba rona bo ikemiseditse ho matlafatsa tlhahiso ya temo, meputso ya bo polasi. Ho kgothaletsa mekgwa e tsitsitseng ya temo le ho kenya letsoho ntlafatsong ya dibaka tsa mahaeng. Hore o ingodise, o tlameha ho ba le bonyane dilemo tse leshome le metso e robedi. O be moahi wa naha ya Afrika Borwa. Mme o be le polasi ya di-hector tse hlano. Mananeo a rona a fana ka thuso ya ditjhelete, kwetliso le phihlelo ya mmaraka. Mme a ntlafatsa tsebo ya hao ya temo, ka dithupello tsa ditshebeletso tsa katoloso. Ho tseba haholo, etela sebaka sa rona sa marangrang kapa o ikopanye le ofisi ya rona.

Ha batho ba batla ho rua dikgoho, mme ba di romelle di naheng tse ding. Ba tlameha ho latela mehato le melao e itseng. Taba ya pele, ba tlameha ho ngodisa polasi ya bona kapa setsi, ho balaodi ba naha ba amehang. Le ho fumana di-licence tse hlokahalang ho sebetsa. Hape ba tlameha ho fumana di-certificate tsa bophelo bakeng sa dikgoho, tsa bona ho ngaka ya diphoofolo e nang le licence. Ho netefatsa hore di fihlella maemo a matjhaba a bophelo bo botle. Ho feta moo, ba tlameha ho kenya tshebetsong mananeo a ente le mehato ya ho laola mafu a dikgoho, le ho wa thibela ho ata. Ho romela dikgoho kantle ho naha. Bahlahisi ba lokela ha ho fumana mangolo a tumello ho tswa ho balaodi ba naha ya bona. Ba ikokobelletse melao ya matjhaba a bophelo bo botle. Mme ba ananele melao ya meetlo, le taolo ya meedi.

Ketsahalo ya hore basadi ba seke ba ba le boemedi maemong a boetapele. Mme ba tobane le menyetla e fokolang ya tswelopele. Ke ho phehella ha maikutlo a patriarchy. A ntshetsang pele kgopolo ya hore, banna ka tlhaho, ba na le bokgoni bo eketsehileng. Le hore ba tshwanelwa ke mesebetsi ya boetapele. Maikutlo ana a atisa ho bonahala ka tsela eo ba sa di ba nkwang ka yona. Ba hlahlobujwang le ho tshwarwa ka yona mosebetsing. Ka bokgoni ba bona, le ho kgellwa fatshe. Ho feta moo, hangata basadi ba tobana le phihlello e sa lekanyetswang ya disebediswa, kwetliso le menyetla ya marangrang. E leng tsa bohlokwa bakeng sa tswelopele ya mesebetsi.

Ho ritela bojwala ba Sesotho. O tla hloka metswako e kang koro, mmela le tomoso. E leng dijothollo tse sebediswang haholo ha ho ritelwa. Kenya metswako ena ka metsing oe pehe, ka pitsa ya letsopa. E be setoto, ebe o ya se fodisa, o se tlohelle matsatsi a mmalwa. Nakong ena, tomoso ya tlhaho le di-bacteria tse teng dijong. Di tla qala ho ptjhatla starch, hore e be tswekere. Di hlahise mokedikedi o lomositsweng. Ka mora moo, motswako O lomusitsweng o wa tshelwa, mme o fetisetswa ka hara setshelo se seng. Moo o tla siiwa hore o bele ka matsatsi a seng makae. Bojwala ba Sesotho jwale hee bo tla kgethetse makweba e be bo ya tlhotlhwa. Jwale seno senana se tla ba bodila hanyenyane, se be le tatso e hlabosang haholo.

Ho sebetsana le taba e rarahaneng ya basebetsi ba nakwana ba mapolasing. Haholoholo bana ba sekolo. Ho hlokahala tharollo e nang le dikarolo tse ngata. Tharollo ena e lokela ho kenyelletsa ho fana ka mehlodi e meng ya tjhelete bakeng sa malapa. Jwalo ka kwetlisa mosebetsi wa matsoho, le mananeo a kgwebo. Ha mmoho le ditshebeletso tsa tshehetso bakeng sa bana. Ho kenyelletswa thuto, tlhokomelo ya bophelo bo botle, le tlhabollo. Ha nako e ntse e ya, ho tsetela mananeo a thuto le ntshetsopele ya mahlale. Matsapa a ho fedisa bofuma, le ho matlafatsa melao ya mesebetsi ya bana le mekgwa ya ho phethahatsa. Ho feta moo, boikitlahetso ba setjhaba le boiteko ba ho phahamisa hlokomedi ke tsa bohlokwa. Ho netefatsa hore ditokelo tsa bana dia sireletswa.

Ha re tobane le phepetso e nyarosang, ya tlhaselo e ntjha ya dikokonyana tse senyang. Ho bohlokwa hore sehwai se kgutlele morao, se hlahlobe boemo ka hloko. Mme se hlahlobe di tharollo tse ding tse etelletseng pele, bophelo bo botle ba nako e telele ba polasi, tikoloho le boiketlo ba sehwai. Ho na le ho itshetleha ka mekgwa e sa lekweng, le ka bang thata ya ho laola dikokonyana. Sehwai se lokela ho nahana ka ho sebedisa mekgwa e Integrated Pest Management, e kenyeletsang mokgwa o akaretsang wa ho laola dikokwanyana. Ho kenyelletswa le phapanyetsano ya di jalo, taolo ya dikokwanahloko le taolo ya setso.

Hokga ditholwana difateng toropong. E kaba phihleleho e monate. Empa ha se ka mehla ho leng bonolo. Dibakeng tsa ditoropo. Hangata difate tsa ditholwana di fumaneha di jareteng tsa bodulo. Mme ho fihla ho tsona, e kaba phephetso. Le hoja beng ba matlo ba bang, ba ka nna ba fana ka ditholwana tsa bona ka seatla se bulehileng, ho ba ahisane kapa batho ba fetang ka tsela. Ba bang ba ka nna ba tsilatsila. Ka lebaka la ho ameha ka ditokelo tsa thepa, boikarabelo kapa ho ikgethela ho thabela ditholwana tsa bona ka bo bona. Ho kopa tumello ya ho kga ditholwana, ho bohlokwa ka ho ho bontsha hlompho bakeng sa ditokelo tsa monga thepa. Le ho ba dumella ho arolelana melemo ya bona ka boithatelo. Le ha hole jwalo, e sita le haeba ho ena le tumello. Hokga ditholwana difateng, e kaba ntho e qhekellang haholo ha eba difate di le telele, kapa ditholwana di sa fihlellehe.